Ukuba ide yaphumelela, okokuqala into ekufuneke ayazile ukuthi asebenzise ikhadi lakhe ngobulumko. Akwazi xa kufike umhla wokubhatala, abhatale ngethuba ukuthi ingachaphazeli loo nto i-credit score yakhe ngokuthi izokwazi umnceda loo nto kwi-future yakhe, abhatale ngokwethuba.

Ukuthi incede kwimbali yetyala for i-future yakhe. Okwesibini, ukuthi akwazi ukwenza into noba yintoni na afuna uyenza ngemali ekhoyo ekhadini.

Njengoba inokundivisa kabuhlungu loo nto kodwa ke ithi loo nto mandinyuse iikawusi zam, ndikwazi ukunakekela inqanaba lale tyala lithi likwazi unyuka ukwenzele ndizokwazi ukufumana ikhadi letyala.

Into ezawudingeka luxwebhu lwesazisi kunye nobungqina bedilesi yakho, ohlala kuyo.

Ikhadi le debhithi linceda ngokuthi xa ukwazi ukuphangela, imali yakho eye ibizwa ngoba yi-payment ikwazi ukungena ekhadini layo. Okunye kunceda ukuba ukwazi ukuseyiva imali, uyigcine for ixeshana elithile na-for ukwazi ukugcinela for i-future yabantwana bakho. Inceda nokuthi ungahambi uphathana ne-cash esitalatweni.

Ewe, ndicinga uba yinto elungileyo leyo ngokuthi uvelise ubungqina bedilesi yakho bazokwazi ukuba uhlala ndawoni or ungumntu ophilayo na.

Ndinganoloyiko ndothuke kodwa ke into ebalulekileyo unokuyenza kukuthi uphole uhlise umoya, ufowunele ibhanki yakho, idipathimenti yayo le iza kunceda kuyo ikhadi elo litshonileyo ukuthi yintoni enye onokuyenza na ukuthi ufumane enye. Bazokwazi ukustopha elo khadi liginywe yi-ATM.

Ndingafowunela kwibhanki yam endiyisebenzisayo, ndifowunele eyona diphatimenti ilungileyo elo cala lidila namakhadi. Ndibachazele ibhanki ethile iginye ikhadi lam kwenzele bakwazi ulistopa kunye bakwazi nokundinika elinye ikhadi.

Ezinye iibhanki zinokuthi zifune idipozithi xa uvula ibhanki, xa ungumntu wokuqala ovulayo ibhanki.

Ziinto zimbini endinokuzenza okanye ndingayiyeka loo bhotile yamanzi kuloo venkile ndiyokhangela kwenye ezawuthi yamkele umatshini wekhadi okanye ndicele kubo uyokutsala imali ebhankini ukuze ndibhatale.

Kukho into ekubizwa ngesilungu ukuba yi-dispute, ndakuyidispyutha loo nto itsalayo ebhankini yam okanye ndifowunele kubantu basebhankini abadila nezo zinto bayidisputhe loo mali okanye bayistophe ingaphindi itsale loo mali ndingayaziyo.

Mna ndikhetha ukubhatala ngemali. Andithandi uhambe ndibhatala ngamakhadi kwezi shophu zininzi ngoba zininzi izinto ekuthiwa zii-scam, so ndiye ndikhethe ukubhatala ngemali oko.

Iibhanki ndizithembe kakhulu ekugcineni imali yakho, ibe seyifu kwaye imali yakho iyakwazi ukuba ngumgangatho wenzala xa uyigcine ngebhanki.